IWi-Fi yasimahla yaba luncedo ke kum, yandinceda ekubeni ndikwazi ukuthumela izinto ezibalulekileyo, ndikwazi ukufaka izinto zomsebenzi kwaye ndikwazi nokujonga i-iimeyili zam. Njengoko ke ndibe ndingumntu ongakwazanga ke ukungena kwi-intanethi ndijonge amathuba omsebenzi, yandinceda iWi-Fi yasimahla ndakwazi ukujonga amathuba omsebenzi.

Umntu nomntu odibana naye kwi-social media ungacingi uyamazi kuba umbona phayana uthethe nantoni na kuye. Iingxaki zakho sokuzisa kwi-social media, zithethe nabantu obaziyo ohlala nabo. Into othi uyenze kwi-social media iye ihlale ngokuba abantu abakwi social media baninzi ayisingabo bodwa aba obaziyo. Ungazibona utrenda, utrendela izinto okanye izizathu ongakhange uzuqonde ukuba ungatrendela zona. Yiloo nto ke ndiyakuthi ke kuyo yonke into oyenzayo kwi-social media, qaphela,

Kwi-social media abantu bathetha nantoni na, umntu uzibona engaphaa kwefowuni acinge ukuba angathetha nantoni na nakubani na kuba loo mntu lowo engekho phambi kwakhe. Abantu ke baye bathethe izinto ngumntu ngohlobo abambona belulo okanye ngohlobo abacinga ngalo ngaye loo mntu lowo.

Ukuze ndingaphoswa ngulo mdlalo wombhoxo ndiwuthandayo ndingawubukela kwifowuni yam. Kaloku kwimihla esiphila kuyo uyakwazi ukubukela efowunini.

Ndingazikhulisela ngokuba ndisebenzise iWi-Fi yasimahla ethembekileyo ndingasebenzisi njee iWi-Fi engathembekanga kwaye enamagama engathembekanga engasebenziyo xa ndifuna ungena kwi-intanethi engena kwizinto ezithile nezithile ezizawuthatha izinto ezisefowunini yam wena ziphasiwedi zezinto nezinye nezinye.

Into endinoyenza ukuthintela lo mkhwa, ndingathi ndivule apho into ethi xa ucofa khona ukwazi ukuxela umntu omrhanela okanye umbona esenza ukuhlukumeza kwabanye abantu. Loo nto leyo ke ingathi xa ifika kum njengomphathi wekhasi xa umntu eye waxelelwa kakhulu ngabantu abaninzi ithathelwe ingqalelo okanye xa umntu eye waxelwa ndiye ndiyijonge ndiyibone ukuba nyhani yiyo manyhani ndithathe amanyathelo njengomphathi wekhasi.

Ewe, ndakhe ndalifumana uncedo olungalindelekanga ngenxa yalo cimicimi. Umntu waye wandivulela i-hotspot kwifowuni yakhe ndakhonektha nam ndaxhamla kwiWi-Fi yakhe ndenza izinto ebekumele ndiyazenza ezifana nokukhangela umsebenzi or nokufunda ii-emails.

Ndiye ndithi xa ndingene apho kuyo le ndawo inejelo leendaba ndiyojonga iinkcukacha zayo ezithe vetshe kunye nababhali bazo.

Ziindaba ezenziwe ngumphathiswa wamapolisa wase-KZN.

Ndingamcebisa ukuba abe neWi-Fi esebenzayo adawunlowude ke ikhasi i-app yokustrima gabula silungu khona ukuze abazobukela le nto afuna ukuyibukela kakuhle.

Indlela ebuhlungu kakhulu yokuxhatshazwa kwabantu ukuxhatshazwa ebomini bokwenene hayi ukuxhatshazwa kwi-intanethi ngokuba kwi-intanethi ungavele ubabhlokhe abo bantu bathetha izinto ezirhabaxa ngakuwe, kanti ebomini isenokuba ngumntu omaziyo ombona qho lowo uzawuthi ekuhlukumeze akuxhaphaze ebomini bokwenene.